Ukuzilibazisa nokuzijabulisa, kakhulu ukuphumula nokunciphisa ingcindezi ngokwenza izinto ezokujabulisayo, njengokulalela umculo, ukudlala imidlalo ethile, noma ukuya emavelweni. Ngikwazi ukuphuma emicabangweni eminingi yokucindezeleka nsukuzonke. Loko kwanginika isikhathi sokuphefumula, kwandise ukujabula kwami, futhi kwangivuselela ukuze ngibhekane nezibopho zami ngomoya apholile. Kuyindlela enhle yokugcina ibhalansi phakathi komsebenzi nokuphila. Angazi noma ngizwakala kahle. Like, yonke into ivele nje ibe, ibe nebhalansi kumsebenzi wami wonke wamihla namalanga ngenxa yokuthi akunendaba.

Yebo, yebo, uma ngicabanga ngemidlalo yendabuko, ngizizwa ngixhumene nesikhathi esedlule, kanye nesiko lami. Kungikhumbuza indlela abantu bokuqala ababephila ngayo, indlela abebedlala ngayo, bejabule ngaphandle kobuchwepheshe. Lokhu, kungigcwalisa ngenjabulo, ukuzigqaja kwami, nokuqonda ukuthi impande yami ibalulekile. Ngizwa ngiyingxenye yomlando nomphakathi wami. Kulokhu, lokho kunginika umuzwa wokuba nesisekelo, nokuqhubeka nokugcina isiko liphelile. Usiko lwami alufi, ngizizwa ngixhumene nabakithi bakudala abase badlula emhlabeni. Ngiyayizwa le nto abayizwayo.

Ehena, ngingacabanga ngomdlalo ofana nomphako, noma ushumpu, odinga intambo kuphela, noma izandla. Lo mdlalo udinga izinto ezincane kakhulu, intambo, noma nje ukwedweba imiyoqa phansi. Kodwa usajabulisa kakhulu izingane zamanje, ufaka ukunyakaza, ukuncintisana, nokuhleka kuphela. Ukuwudweba epaki, noma ebaleni emagcekeni, lokudlala kungaba lula. Dweba imigqa phansi, usebenzise upende, ungashi, noma amaxholo, lungisa indawo enobuso obulinganayo ukuze kube lula ukugxuma. Sebenzisa izinto ezilula, njengemigqomo emincane, noma izitina ukuchaza imigcele yomdlalo.

Ehena, ngike ngezwa ngoJezelle Mngoma. Ukuguquka kwakhe kusuka ukuya ekuzuzeni imali, kungenzeka kwenzeke ngenxa yokuzinikela, ukuthuthukisa ikhono lakhe nsuku zonke, kanye nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhombisa umsebenzi wakhe. Ngenkathi eyokuqala ukudweba ngokuzithokozisa, kungenzeka ukuthi abantu baqala ukubona ikhono lakhe, bamkhuthaza, futhi baqala ukufuna ukuthenga imidwebo yakhe. Lokho kwamenza waqonda ukuthi angakwenza umsebenzi wokuzilibazisa ube umthondo, ube umthombo wemali. Ukwethemba ikhono lakhe, ukungapheli amandla, nokwazi ukuzimaketha kahle, kwabayisihluthu, yisihluthulelo sempumelelo yakhe.